Ku ya hi ndhavuko mintirho ya vavasati endyangwini i ku endla leswaku muti wu tshama wu basile, i ku endla leswaku hinkwaswo leswi emutini swi tshamisekile, i ku sweka endyangwini, i kutlhogomela vana endyangwini wolowo, i ku endla leswaku vana va tiva ndzut, i i ku dyondzisa vani mahanyelo lamanene ya ku hanya na vanhu, i ku aka vuxaka exikarhi ka vana, i ku endla leswaku emutini ka dyiwa, i ku sweka u sweka swakudya swo hambanahambana leswi va ndyangu hinkwavo va nga ta tshama va fihlula hiswona ku kombisa vun'we eka ndyangu walowo.

Muendzi loko a endzela tiko ra hina u fane a tiva swakudya hinkwaswo swa ndhavuko, maambalelo ya ndhavuko ya ka hina, u fane a tiva swakudya hinkwaswo leswi faneleke ku swidya kumbe a kota ku swisweka, i fanele a tiva ririmi ra hina, u fanele a tiva maendlelo ya hina ya swilo. U fanele a tiva leswaku loko ni ya etikweni leriya, munhu u fanele a tiva mambalelo ya xintu ya kwala leswaku a ta kota ku tikuma na hina a ri wa kwala leswaku a ta kota ku amukeleka hi mandla mo basa.

Holiday ya vukhongeri, holiday ya vukhongeri yi endleriwa leswaku vanhu va kota ku khongela kumbe ku cinca. vanhu va kota ku ti tiva, va kota ku tiyimela, va kota ku khongela hi matimba lamakulu swinene, va kota ku tsala matitwelo ya vona kumbe swin'wana leswi nga ta pfuna van'wani. Holiday ya xikhongelo kumbe vukhongeri yi pfuna leswaku munhu a va kusuhi ni xikwembu, yi pfuna leswaku munhu a nga vi kule na vukhongeri.

Loko ndzi rambiwile eka mucato wa ndhavuko ndzi nga ri na swombala swa ndhavuko a ndzi ta mbala xikipa xa xo basa ni tlhela ni mbala xikete kumbe rhoko yo tshuka swisweswo swi yimela ndhavuko ya hi wa hina. Swilo swo basa na swilo swo tshuka hiswona swi yimelaka u ndhavuko wa hina wa ti vonakarisa leswaku huma eka Vatsonga loko u mbarile mpahla yo tshuka na yo basa, ndzi tlhela ndzi mbala na mateki yo basa lawa ya vuriwaka xipoci kumbe ndzi mbala mateki man'wana ni man'wana mo basa leswaku ndzi languteka e vanhwini.

Vukreste i swilo leswi fambelanaka na kereke kumbe vukereki byo karhi, munhu loyi a nga tshamaka a twa hi byona ndzi nga n'wi hlamusela leswaku Vukreste hi loko u ri na mbilu ya kahle, mbilu yo rhula nakona u tivaka Xikwembu u xi dzunisaka hi masiku hinkwawo.

Swiyimo swe swa vurimi na swifuwo emugangeni lowu ni humaka eka wona. Vurimi byi endla leswaku ku va na swakudya swo tala ku nga vi na vusweti emugangeni, kumbe swakudya swi tala hikokwalaho ikhonomi yi nge wi. Swifuwo emugangeni wa ka hina swi pfuna swinene loko ku ri na mintirho kumbe minkhuvo va swi tlhava ku dyiwa swona, hikokwalaho a hi nge fambi hi xava nyama kumbe swakudya kun'wana hikuva swifuwo swi kona nakona swi antswisa kumbe ku hi tolovela leswaku swifuwo swi kona hi masiku hinkwawo nakona vanhu kumbe vanhu lava sweleke va kuma mintirho ya ku risa swifuwo leswi emugangeni.

Kokwana a ndzi nge swi koti ku hetisisa ku navela ka n'wina, hikokwalaho a ha ha hanyi eka minkarhi liya ya khale ya leswaku vanhu loko va hundzile emisaveni hi va lahla ejarateni, kambe hi vayisa exirhapeni laha ku nga na van'wana. Eka masiku lawa minkarhi yi cincile, a swa ha fani na khale swilo xa leswaku munhu u u lahliwa ejaratini leri a tshamaka eka rona, vanhu va vulavula, swilo swa cinca, ku tirhisiwa swa masiku lama, swa xikhale swi tshikiwile khale. Vanhu va lahliwa exirhapeni nakona mimoya ya vona yi ta etlela hi kurhula loko va lahliwile exirhapeni nakona moya wa vona wu ta suka emutini.

Ndzi nga endla leswaku ndzi va vitana hi vambirhi bya vona ndzi twisisisa ntiyiso wa mhaka, nakona ndzi tiyisisa leswaku va twanana eku heleni ka swona, nakona ndzi endla leswaku mhaka ndzi yi ba ya ha ri na mahika, nakona ndzi endla leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a sungulaka nyimpi kumbe ku lwa ndzi n'wi sindzisa leswaku a suka etikweni ro rolero, kumbe ndzi va chuhiseta leswaku va suka etikweni loko va ya emahlweni va karhi va lwa.

Ndzi tsakela leswaku ku sweka ntlawa wa vanhu lavo tala, leswaku swilo swi ta swi ta hatla swi hela nakona vanhu lava swekaka ha va tiva hi va toloverile hi masiku hinkwawo kambe catering yi ta lava mali kambe ntlawa wa vanhu va kumekaka kwalaya kumbe va le mutini a va nga lavi mali, swi ta hi olovela swinene leswaku hi nga tirhisa mali yo tala yo hakela catering, hi ku catering ya durha nakona vanhu va catering va nga teka nkarhi wo leha nakona swakudya swa catering swi nga endleka swi nga ringaneli vanhu valava va nga eka rifu kumbe micato wo walowo.

Khale a va gangisana kumbe ku gangiseriwa hi vatswari, va famba na xinepe loko va famba na xinepe a va ta va va gangisele wansati ye yaloye kumbe jaha ro ra lero, kumbe va vula leswaku n'wana wa ka ximanimani wa tirha kumbe a nga tirhi, kumbe nwana wa ka ximanimani wa gingirika, va ya eka muti wo walowo na xinepe xa lowa jaha, va vula leswaku n'wana wa ka ximanimani u vone ntombhi, va komba swinepe, nkarhi wun'wania va kombiwa xinepe xo ka xi nga ri xona i ta fika a ti vonela.

Eya ndza swi kota swinene ku hlaya xivongo xa ndyangu wa ka hina, ndzi dyondzisiwe hi kokwana wa mina wa ku bebula papa mina. Va ndzi dyondzise kahle swinene na ku xi hlayiwa njhani.

Munghana hi ve vanghana nkarhi wo leha swinene hi vhakelana na le makaya kambe a wu nga ndzi kombi nchumu kambe rirhandzu, a wu ndzi komba leswaku vatswari va mina ndzi va hlonipha kasi na wena wa va hlonipha vatswari va wena, a wu nga ndzi dyondzisi nchumu kambe a wu ndzi dyondzisa mahanyelo lamanene. Kula munghana wa mina kula u hlayisa vatswari na ku hlonipha vatswari na ku yingisela vatswari u ta engetelela masiku ya ku hanya. Ndzi nge vulavuli hi leswi u nga ndzi pfuna hi swona evuton'wini, u ndzi pfunile swinene a ndzi ta va ni nga ri laha ni nga kona hikwalaho eka ka wena. Ndzi ta rilela ka mani handle ka wena, a ndzi rilela eka wena kambe wena u nga fambi u byela vanhu hi timhaka ta mina, kambe u ndzi pfuna u ndzi hlohlotelo leswaku ndzi endla swa kahle evuton'wini.

Ina swa ha endliwa hakanyingi, swi endliwa hi vanhu lava va ha tlhogomelaka ndhavuko ya vona . Na vantshwa va swi endla vo tala hikuva swa tikomba leswaku va kurisiwile emimitini ya kahle nakona mimiti yo rhandza ndhavuko.

Va tsema tihunyi va tlhela va khurhela va tlhela va lechela kwala mutini. Van'wana va tlhela va tirha mintirho ya mavoko swo fana no maka kumbe va tlhela va tsemelela minsinya kwala mutini. Kumbe va endla leswaku ku basile emutini va tlhela va rhwalela na misava.

Leswaku swakudya swa ndhavuko swi na nkoka swinene, hikuva siku rin'wana va ta swi lava nakona eka masiku malama swakudya swa ndhavuko swi ya kha swi vuya hi switsongotsongo. Eswikolweni swo tala swa vuya, nakona va thicara va va dyondzisa kumbe va va nyika ti-project-e ta ku endla swakudya swa ndhavuko. Nakona swi endla leswaku va tsundzuka khale ka khaleni ka vakokwana wa hina.

Leswaku xikolo xin'wana na xin'wana xi va na mitlangu ya ndhavuko, kumbe va endla ndhavuko wun'wana na wun'wana. Swikolo hinkwaswo swi va na siku leri ku nga va ta va siku ku ra ndhavuko kumbe ra vuntlhanu rin'wana na rin'wana ri va siku ra ndhavuko eka xikolo xin'wana na xin'wana, hi ku ya hi ndhavuko wo hambanahambana.

Tirhisa ndlela yo sungula hi va xeweta, kambe hi va nyika xitulu kumbe xitheve hi kota ku va xeweta na ku va pfuxela.

U fanele ku ta na swo nwiwa kumbe a nga ti ntsena kumbe va tisa nyama hikuva, hi lava leswaku braai ya hina yi nyanyula swinene. Nakona hi va na swilo swo hambanahambana hikuva hinkwenu a mi nge ti na swilo swo fana, hi lava leswaku swi nyanyula swinene.

Eka vuyimbeleri bya Xitsonga ndzi tsakisiwa hi tinsimu ta dokodela Thomas Chauke, hikuva ti na mongo nakona munhu wa swi twa ku ri ti ya kwihi nakona va yimbelela ntiyiso ntsena.

Hikuva swilo swo tala a swi fani, nakona leswi xaviwaka a swi fani swi hambana na hi mashopo. Kumbe swa inthanete va va va va yo swi photoshop nakona swin'wana swi sasekisiwa hi khamera.

Swakudya leswi dyiwaka hi vanhu va ripfumelo rin'wana kumbe ro karhi, kambe swi nga dyiwi hi va ripfumelo rin'wana. Ku na kereke ya ZCC vona a va dyi nguluve, kambe tikereke tin'wana ta yi dya kumbe kereke ya Zion van'wana va swi dya kambe a va dyi na masonja, vanhu va kereke ya Zion na ya ZCC a va swi dyi. Kambe va ripfumelo rin'wani kumbe va tikereke to phokotela va swi dya.

Lulamisaka i tshopi, tshopi a ri hlweli loko munhu o ri tseleka a ri nge teki na nkarhi. Tshopi na xitampa, xitampa a xi hlweli loko ku ri lexiya xo xaviwa eka Spar. A xi hlweli ku swekiwa swinene ndzi nga lulamise tshopi na xitampa.